Nna ke le Mokoena Mokete, ka kankere ke tseba hore ke lefu le sehlooho le hlaselang karolo tse fapa fapaneng tsa mmele. Ha le fumanwe e sale ka nako, le kgona ho phekoleha kapa ho kokobetswa hore motho a kgone ho phela hantle, empa ha le fumanwe nako e se ile, ha ho letho le ka etswang, qetello ke lefu.

Nna ke le Mokoena Mokete ka pono ya ka akere tjhe hase ntho e lokileng, ditleliniki tsa ho rera lelapa di thusa banyalani ho hlahloba maphelo a bona a eme jwang, le hore ana ba menahano e metle hore ba ka qala lelapa. Ditleliniki ha di kgahlano le setso, di sebedisana mmoho ho fihlela bophelo bo botle.

Kgotso, o bua le Mokoena Mokete a sebetsang difemeng tse etsang meriana ya sepetlele. Ke maswabi ho o tsebisa hore moriana oo le o hlokang o fedile, empa re sebetsa ka matla mme re tshepisa hore o tla fumaneha mafelo a beke. Ke leboha tshebedisano mmoho ya lona.

Ka lebitso ke Mokoena Mokete, mme kgale ke phela ka lefu lena la phamokate, ke ne ke nwa meriana ya ka hantle dilemo tse kabang tharo, yaba ke ikutlwa ke phetse hantle ka nka qeto ya ho dinwa mohlang ke batlang. Hoo e laba phoso e kgolo ke ile ka iphumana ke fokotse haholo, ka ba ka qetella ke kene sepetlele. Dingaka tsa nkomanya ha bohloko, empa ka utlwisisa hore ba kgathalla, mme ba batla ke phele nako e telele. Ka hoo hee, ke kopa o seke wa etsa phoso eo ke e entseng, ho kotsi ho se nwe meriana ka nepo, ho lebisa lefung ka potlako.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke nahana ho behwe dikoloi tse kabang hlano lekgotleng la motse o mong le o mong, mme koloi tseo di sebedisetswe ho isa batho ba kulang ba mahaeng sepetlele ka potlako. Hape ke nahana ho be le ngaka tse pedi kapa tse tharo ditleliniking tsohle, hore bakudi ba alafuwe nako e sale teng.

Nna ke le Mokwena Mokete, ke re ee ho santsane ho hlokeha, hobane HIV kapa AIDS ke lefu le ntseng le qeta setjhaba, mme pheko ya lona ha e so fumanehe. Ka hoo, batho ba tlamehile ho nwa meriana ya bona hore ba kgone ho phela ha lelele.

Nna ke le Mokoena Mokete ee, ke ile ka botsa hore meya eo ke ya bo mang, ka boyela ka botsa hore e tswa kae. Kamora hore potso tse na tsaka ding di arabiwe ka botlalo, ke ile ka utlwisisa hore hobaneng ke tlamehile ho etsa moetlo wa ho balehisa meya eo, mme ke ile ka ho phethisa ka botlalo.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke re ee ke ye ke di hlokomele, mme ke ikutlwa ke halefa ha ke bona dipapatso tseo. Hobane batho ba bangata ba romela tjhelete ya bona eo bae sebeditseng ka thata, mme ba se ke ba fumana sehlahiswa le ho se le seng, ba di fumanang bona, maemo a bophelo a ya mpefala ho na le hore a ntlafale.

Kgotso Mme, ke mosuwehlooho Mokoena Mokete a buang, thuto e shebaneng le tsa bophelo e teng sekolong sa rona. Re e bitsa tjantjello ya bophelo e leng Life Orientation ka senyesemane. Empa ho thuto ena ha re kene ka botebo ho ruta ngwana ka tsa bophelo, lebaka e le hobane re batla wena jwalo ka motswadi, o eletse ngwana ho ya ka boiphihlelo ba hao ba bophelo.

Nna ke le Mokwena Mokete ke re tjhe, ha ya tlameha ho fella kgweding ya Phupjane feela. Bophelo bo botle ke ntho ya bohlokwa haholo, mme banna ba hloka tshehetso le bona hore ba tle ba tsebe hore setjhaba se ya ba kgathalla. Mme se batla ba phele bophelo bo botle ka nako tsohle.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke ikutlwa ke ngongorehile haholo ka ngwana wa ka, hobane ha ebe titjhere e re yona e ke ke ya dumela ngwana yona hore a je dijo tse fepuwang bana sekolong, hona ho bolela hore ha hona phepo e ntle sekolong. Mme bana ba ka nna ba kudiswa ke dijo tseo.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke re bana ba ka tlasa dilemo tse leshome le metso e robedi, ba tlameha ho ya ditleliniking le batswadi ba bona, hobane ba sa le banyane dilemong, hore ba ka ikemela kapa hona ho ikgethela mefuta ya di thibela pelehi. Qeto e tlamehile e be ya batswadi ba bona, bana ba baholo bona ho ya ka molao, ba na le ditokelo tsa ho ikgethela tseo ba di batlang, ha feela ngaka e ka dumela hore tseo ba di kgethileng ha di na sitisa bophelo ba bona bo botle.

Nna ke le Mokwena Moketeng, nka mo eletsa hore ha ebe batswadi ba hae ba dumela hore a ye lebollong, ke kopa ba netefatse hore mosuwe wa lebollo o na le mangolo a bongaka, le hore lebollo la hae le molaong. Haebe ho na le ho hong ho seng molaong, a sekebe a leka a ya lebollong, a mpe a ye sepetlele moo dintho di le molaong, ebile ba qeta ka letsatsi le le leng, hore a tsebe ho kgutlela mofuthu wa lapeng.

Nna ke le Mokoena Mokete, ka pono ya ka ke re mmuso ha o fe batlo mesebetsi, hore ba kgone ho rera malapa a bona ka yona. Hobane ha batho ba sebetsa, ba qeta boholo ba nako ba kgathetse mme hoo ho ka thibela ho ata ho tswileng matsoho ho a malapa a mahaeng.

Nna ke le Mokwena Mokete, ke re ee ekaba ntho e lokileng, hobane pension eo ba e fumanang ya botsofadi, ha e ananele hore e ka ba rekela dijo, diaparo, yaba ya kgona le ho ba isa sepetlele.

Nna ke le Mokwena Mokete, ke ile ka tlameha ho kadima tjhelete ho moahisane. Ka leba toropong hore mpe ke kgone ho reka dipidisi tse tlang qhoba, ho fihlella. Ke kgona ho fumana tsaka tsa mahala tsa tleliniking.

Nna ke le Mokoena Mokete ke re tjhe, dikolo ha di tshepahale hampe matsatsing a hana jwale, ka tjhelete ya bana ya dijo. Di company tsa private di etsa hantle hore di fane ka dijo tse seng di hlophisitswe ke bona, hore bana ba tle ba je dijo tse ntlafetseng, ba kgone ho ba le phepo e ntle.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke re ke hobane banna ho tloha bonyaneng ba rutwa le ho jwetswa hore monna ke nku ha alle, hoo ho etsa hore banna ba kwa a lle dintho tse ba utlwisang bohloko ka dipelong. Ke ka hoo ba qetellang ba enwa bojwala, ebile ba sebedisa di thethefatsi hore ba seke ba nahana ka bona bohloko boo.

Nna ke le Mokoena Mokete ka pono ya ka, ke nahana hore mmuso ha o ka eketsa ka ditshebeletso tsa tshohanyetso, tse hlano sepetleleng se seng le se seng. Ke tshepa di ka fihla ka potlako, ha di dibitsiwe hobane di tla be di le ngata.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke tseba bana sepetlele ba na le tokelo ya ho fumana phepo e ntle, ba fumane kalafo e nepahetseng, le hore ho dule ho na le motho ya ba hlokometseng, ho netefatsa hore ha hona ntho e ka amang maphelo a bona hampe.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke ne ke se ke ikutlwa ke sa hohlole, ebile ke bona ke nona, yaba ke nka qeto ya ho tlodisa ho nwa dipidisi. Ke ne ke sa tsebe hore le ha ke ikutlwa ke fodile, ke tlameha ho qeta lenaneo la teng kaofela. Kajeno ke ena e kgutlile ka matla mme ke ya itshola. Ke kopa tshwarelo ho baoki ba ka, ke ya tshepisa hore nkeke ka phetha phoso eo hape, ke tla nwa lenaneo la ka ka nepo ho fihlela le fela.

Nna ke le Mokoena Mokete, nka ba hlalosetsa hore nke ke ka kgona ho ba fetisetsa moleng, hobane tsatsing la kajeno le nna ke hlahetswe ke mathata, mme ke tsietseng ya ho na lahlehelwa ke mosebetsi ha nka fihla lata. Ha e ne e le letsatsi le leng, ke ne ke tla ba fetisa, empa kajeno ka nnete ke kopa tshwarelo nkeke ka kgona.

Nna ke le mokwena Mokete, nka ba hlalosetsa hore ba tlamehile ho se je dijo tse letswai haholo, mafura haholo kapa tse tswekere haholo, hobane tseo tsohle di ka phahamisa kgatello ya bona ya madi. Hape ba seke ba tsuba haholo, ba nwa jwala haholo kapa ba robala boroko bo bonyenyane. Hobane le tseo, ke tse ding tsa dintho tse kotsi tse ba lokelang ho di qoba, pele ba nka kgato le ha e leng.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke re ee ke ke hlokomele eka banna ba na le yona kgahleho matsholong ao, empa kgahleho ya bona e ba teng feela, hona le ntho kapa dintho tseo ba di ratang tse tsamaisanang le puo eo ya tsa bophelo. Hoseng jwalo Tjhe, ha ba na kgahleho.

Nna ke le Mokoena Mokete. ke ya dumela hore mmuso lefapheng la tsa thero ya malapa, wa fihla setjhabeng. Empa ke ba bona lekgetlo le le leng kapa a mabedi selemong, nka thabela ho ba ka iponahatsa kotara e ngwe le engwe ha dikolo di kwalwa, mohlang bana ba yang matsatsing a phomolo, ka mokgwa o jwalo, ba tla kgona ho fihlella batho ba bangata. Ee, ke tla kgona ho buisana le bona ha ba se ba fihlile sebakeng seo ke dulang ho sona.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke re tjhe, ha ho bolele hoo, monna ha a ile lebollo, ho na le letlalo le lenyenyane le tloswang ho botona ba hae, moetlo oo wa ho tlosa le letlalo leo, o thusa banna hore ba kgone ho hlatswisise botona ba bona habobeb. Empa ba ntse ba hloka ho etsa thobalano e sireletsehileng ho thibela tshwaetso ya HIV.

Nna ke le Mokwena Mokete, ke re ee ha ke kula, ke kopantshe meriana ya setho, le ya sekgowa hore ke be betere ka pele. Lebaka la ka ke hobane ho na le meriana ya setho e sa tsebang leng ka sekgowa, ho boele ho be le meriana ya sekgowa e sa tsebahaleng ka setho. Jwale hee, ke ka hoo ke kopantshang meriana ya setho, le ya sekgowa hore ke tle ke fole ka potlako.

Nna ke le Mokwena Mokete, malwetse a sa foleng ao ke ya tsebang ke kokwanahloko ya HIV, le kankere e seng e tswetse pele. Malwetse a ana a mabe haholo, ka ha hana pheko dingaka di kgona fela ho thusa bakudi ka meriana e kokobetsang bolwetsi boo, hore ba tle ba kgone ho phela ha betere.

Nna ke le Mokwena Mokete, ha ke bona motho a nang le lefu la kelello, ke leka ho mo tshehisa ka metlae hore atle a phutholohe, hore re kgone ho qoqa. Ebe hee, ke bua le yena ka modumo o fatshe hore a seke a halefa a bone hore ke ya mo hlompha, mme ke batla ho mo mamela hore le yena o reng.